Ho ya America, re tlamehile re be le ditokomane tse felletseng jwalo ka tsona bo passport-o. Passport ya ho re dumella hore re tswe ka re re kgone ho fihla America hantle ka nepo, ka tsela e nepahetseng hore re tlamehile re be ka moo, ebile re hlaha kae. Passport-o document ya teng ke yona e tla hlalosang le hore sefofane se re tsamayang ka sona ke se feng, re lo fihla nako mang, ebile se lo dula nako e kae hona ko ko re yang le hore se tla kgutlela hape mona hae neng neng, re tlamehile re dule re tseba na ho tlo etsahalang. And then mabaka a etsang hore re tsamaya ka sefofane sena ke hore sefofane sena na na sona ke sefofane se leng hore se tlwaelehile ho ya America ebile, ke sona se tlwaetseng haholo ho nka batho ho ya koo haholo ko America.

Ho tsamaya maeto a malelele haholo ene ho sebediswa bo dibese, ho baka dikotsi haholo mebileng mona, hobane jwale ho ba ho ngata mona mebileng, ho ba nthwe ngwe e ngata, so nna ne ke kgothaletsa batho hore ba sebedise difofane. Sefofane se ntse se lekana haholo le tsona dibese tsena, hobane ke ka leeto leo and then difofane tsona di ka pele ho feta tsona dibese tsenana tse leng hore dia sebediswa for maeto a malelele. So difofane tsona di bile maeto a malelele ha se niks ke ntho ya ka pelenyana hobane sefofane sona se tsamaya se tatile, ebile batho ba bangata ba tshaba le hore se turu, empa se ntse se lekana le bese, empa fela sona sempa se se tsamaya ka pele bese e kare se tsamaya nako e lelele.

Batswalle ba ka hell, ho no le monate nthwela ha o tsamaya ka yona hodimo mole hell, ekare o tsamaya moyeng mane ha o utlwe niks, ha o utlwe bo pipip, ha ona bo utlwa koloi hey feta kea feta, ha ona roboto moo ho monate fela hodimo kwana, ho monate hodimo kwana na. Ha ona hore mang o etsa eng, koloi ya tla ka morao aah ho monate fela hodimo kwanana dintho di tsamaya hantle hodimo kwana. Ha ona niks hodimo kwana, e ka mpa fela wa tshoha mohlang ha ne se tloha le ka nako ha o fitlha, ke moo e tla utlwa ekare wa tshohanyana ha o qala ho ya, mara ho monate fela kwanana ha hona bothata o ntso utlwa di-hooter-a tsa koloi, kapa utlwa koloi e etsang, ha hona le di-robot hodimo kwana ho monate fela, ho monate.

Dibese ntse di hlokeha hore di kgone ho nka batho ba bangata, hobane jwale o kila bona ha dikoloi se di le ngata mebileng monanana, ho betere haebeneng dibese ba tsona hobane dibese di kgona ho nka batho ba bangata, ene ha di no kgona ho tsamaya di le ngata hobane tlabe di nkile batho ba bangata. Tje ka e ka ho re ka bo sebedisa tsona bo ditekesi, tekesi ha di le ngata wa utlwa tseleng mona ho tla bana le dikotsi tse ngata, kapa tsona dikoloi tse ngata, kapa tsona di-Uber, kapa di-Bolt. So ke nahana hore dibese ntse di hlokeha haholo ka baka la hore, ka palo eo re kgona ho nka batho ba bangata ka teng, and then ha di le ngata, di tla kgona hore di fokotse le makoloi a mangata tseleng hobane, di kgonne ho nka batho ba bangata. Ke nahana dibese nna ntse di hlokeha le hona jwale.

Ho ba na le tekete ya ho ya Durban, ke hore Durban ke leeto le lelelele haholo, ka mantswe a mang ene o dula nako e telele ka mo beseng. So nako ya teng o ka fumana hore haholo re e tsamaya ho tloha mo le ka nako ya thapama ho fihlella masiu a maholo moo e lo reng ho se ho le lefifinyana ho feta motshehare mo e lo reng motshehare makoloi a mangata, so ho ba beterenyana ha re tsamaya ka thapama kapa nako e ngwe ho tsamaya mesong, mesong ya bosiu hore ntho ho sena makoloi a mangata mobileng. Ke ka hoo re ratang hore rona batho ba yang bo maetong a malelele re sebedise mesong.

Dumela, ke tlile mabapi le taba enana ya ho palama, nna ne ke tlwaetse ho palama beke le beke ka mashome a supa, empa hona jwale jwale ha se ke utlwa mo le hore ho se ho palamuwa ka mashome a robong, empa nna ke tshwere mashome a supa tje ka tlwaelo. Jwale ne ke kopa ho tseba nna ke taba e ke tla be ke etse jwang hobane nna ne ke qala ho utlwa ho na jwale hore ho so palamuwa ka mashome a robong. Jwale ne ke kopa thuso hore nka etsa jwang hore ke fihle hae mo le, hobane ke yona fela mashome a supa e kea tshwereng jwalo ka tlwaelo ne ke kopa thuso ntate.

Dumelang, nkgono wa ka o na palame bese a fumana hore o patetse tjhelete e felletseng mara e le motsofe, so ne ke batla ho tseba hore na ke e ka ba tlasa mabaka a feng nkgono wa ka tlamehile a patale tjhelete e felletseng, empa a tlamehile a patale tjhelete e tlase ya batsofe e le motsofe. Ha ya tlameha ho ba jwalo tje ka e le molao wa mona dibeseng, hore motsofe o tlamehile a patale tjhelete e tlase. So ne ke batla ho tseba mabakabaka ke eng a etsang hore nkgono wa ka a qetelletse a patalletse tjhelete e felletseng, e seng e tlase ya batsofe.